A ndzi ri ka nhlangano wa nkoka Wi-Fi yi teketelana yi tima hi loko se ndzi tsutsumela emavhengeleni ku ya xava airtime ndzi kota ku faka efonini ndzi ta xava data.

U fanele ku tirhisa a xitirhisiwa eka selulafoni ya wena lexi va xi vitanaka VPN kumbe u nga tirhisi swilo swa wena swa nkoka eselulafonini ya wena.

Hi ku tshamela ku endla swinavetiso swa mabindzu ya vona.

Ina, vanhu vo tala manguva lawa se va tirhisa tiselulafoni ku endla mali hi tiselulafoni ta vona naswona va hakeriwa.

Network wa mavonelakule wa yena wu kota ku khoma kahle naswona u kota ku bukela swilo swin'wana na swin'wana leswi a swi lavaka.

Swi fanele ku katsa swikombekiso kumbe swithombe swa kona.

Ku ta yiviwa swilo swa yena swa nkoka.

Ku antswa ku tirhisa Wi-Fi hikuva a yi heleli kumbe ku hela naswona u hakela kan'we enyangheni.

Ndzi khomekangi kahle hi hi ku famba ka gezi hikuva swi endle leswaku Wi-Fi yi tsemeka ndza ha khuluma na munghana wa mina ni mu khutaza hi mhaka ku lahlekeriwa ka mana wa yena.

Yi na mbuyelo wa kahle hikuva swa hatlisa.

Hi ku tsala hi swilo leswi swi nga na vumundzuku bya kahle.

Hikuva ndzi swi faka switirhisiwa swo khiyetela eka swona.

Ina, vanhu va hatla va va ti kuma loko va lava ku ti chaya.

Ndzi tsakela ku vona tikhosati leti ta vuyimbeleri lebyi hanyaka hikuva ndzi kota ku tiphina ndzi swi langute hi matihlo.

I netiweke ya Telkom u fanele ku ya xava sim card kumbe u ya ka lava va tirhaka hi ku pambulelana ti-sim card kumbe ku phakisa u ta kota ku ya xava data ya wena ya ntikelo leyi u nga ta kota ku yi tirhisa.

Hi fanele ku yendla Wi-Fi ya mahala.

Vahlaseri va nga ha ku yivela hi ku olova.

Hikuva swilo swa ku tala se swi tirhisa tiselulafoni ku endleka kumbe ku kumeka.

A ndzi titwi kahle hikuva makhamba ma masiku lawa ma tirhisa ku bela vanhu riqingho va va ropa swilo swa vona.

U fanele ku pfulela Wi-Fi ku sungula endzhaku ka swona u languta leswaku xitirhisiwa xa wena na Wi-Fi swi hlanganile ke.

A ku nge vi na network.

I ku hatla byi pfuna vanhu loko va ri na mavabyi kumbe ku tikeriwa naswona byi endla swilo swi olova hikuva byi tisela vanhu vutshunguri ekusuhi na vona.

Loko vanhu va xave swilo eka inthanete va nga ha swi kota ku swi jikisela endzhaku loko va nga tsakanga hi swona.

Swi endla leswaku netiweke yi lahleka kumbe ku tirha hi katsongo.

Hikuva na vona va na mfanelo wa vona wa mavulavulelo.

Hikuva Wi-Fi yi vekeriwa eka mpfhuka wa le henhla.

Ina, hikuva ndzi ta va ndzi tsakile leswaku ndzi ta va ndzi kuma a a selulafoni leyi ndzi yi rhandzeke.

Ndzi ta tiyisisa hikuva ndzi tsala hi mhaka hi timhaka ta le mugangeni naswona ndzi tlhela ndzi chela na swikombiso swa kona.

Netiweke wa ti-router ta vona wu tala ku tirha hi katsongo kumbe ku tsemeka leswi lavaka leswaku va fanekele ku ti veka eka mpfhuka wo leha wa le henhla.

Yi yi khumba hi ndlela ya kahle.

Swi endla swilo swi olova.

Leswaku va fanele va yimbelela hi hi swilo leswi nga na dyondzo exikarhi.

Swi nga va vuyerisa hikuva na vana va xikolo va ta swi kota ku endla mintirho ya vona ya xikolo na van'wanyani vanhu lava va lavaka mintirho va ta kota ku ku chela xikombelo kahle.

Ndzi yi tima ndzi tlhela ndzi ya yi pfulela endzhaku ka nkarhi nyana.

Mimpfuno ya kona hileswaku yi endla swilo swi olova naswona u kota ku kuma swilo hi ku olova kasi ku biha ka kona swilo swa wena swi nga ha yiviwa.

Ndzi fanele ku pfulela kumbe ku tirhisa data ra mina kumbe Wi-Fi ndzi heta ndzi kota ku vekela.

hi khompyuta swi va swi helela kwalaya ka khompyuta kasi ku xanisiwa hi munhu loyi u n'wi vonaka u va u mu vona hi matihlo naswona u ta n'wi hlundzukela.

Hikuva swin'wana swa switirhisiwa leswi swi nga le ndzeni ka tiselulafoni a swi fani naswona a swi na matirhelo ya ku fana.

Swipfuno swa kona hikuva swi endla swilo swi olova mayelana na dyondzo ya wena u hatla u kota ku kuma swilo hi ku olova kasi ku biha ka swona hikuva loko u hlangana na swiphiqo a wu koti ku hlangana na van'wanyana mi kota ku vonisana.

Va fanele ku tsala no rhumela swivilelo swa vona eka vanhu lava va endlaka kumbe ku xavisa data.

A ti swi khumbanga ku biha ngopfu hikuva a ti tirhisi kumbe ku ti ku tirha hi swilo swa ku fana ngopfu.

I ya android hikuva a ndzi fanelanga ndzi hakela mali loko ndzi lava xipeyisi kumbe swin'wanyana swa le fonini.

E-e, a ndzi si tshama ndzi yi tirhisa.

Hikuva AI yi hanya kumbe ku endla swilo leswi endlaka na hi vanhu.

A swi ta endla ndzi nga titwi kahle.

Ina, a ndzi tirhisa ya le molweni naswona ntokoto wa kona wu vile kahle.

A ndzi se tshama ndzi endla sweswo hi mhaka ku a ndzi ma rhandzu maphephahungu.

Ku rhumela mahungu eka tipulatifomo to fana na WhatsApp hikuva swi endla swilo na swi va lula.

Netiweke wu tala ku hlupha.

Ku kota ku tsalela vaakelani va mina mahungu, ku tirhisa selulafoni ndzi va hlamusela hi mhaka tinsulavoya.

Yi ta ku rivata eka tidyondzo ta wena.

I Grace Mondlane u endla tivhidiyo mayelana na tikhampeni leti a tirhisanaka na tona na tin'wanyana ta le matikweni ya le handle.

Eka murhangeri wa muganga wa wa hina. Ndzi rhandza eku khensa eka leswi mi nga swi endla leswaku hi kota ku kuma Wi-Fi ya mahala vana va ta kota ku tsala mintirho ya vona ya xikolo, naswona van'wanyana va ta kota ku kombela swikombelo swa mintirho kahle hi xihatla hi inkomu.

Ndzi rhandza chanele ya E hikuva yi tali hi switori swa ku tsakisa naswona swa chuchisana.

Ndzi ta ya xava eka munhu loyi a xavisaka hi nxavo wa le hansi swinene.

I mahungu ya DailySun.

Ndzi tshama ndzi ri eku ndzi tshama ndzi ri ku languteni eka mpimo wa yona, naswona loko se yi fika ekusuhi na ku hela ndzi tlhela ndzi ya xava yin'wanyana.

Hi ku va chuhiseta va pfuleriwa e kheyisi e-Police Station naswona va tshembisiwa leswaku loko vo ka va nga tshiki va ta yisiwa ejele.

Swi nga va vuyerisa hikuva vana va xikolo va ta kota ku endla mintirho ya vona ya le xikolweni, naswona lava va lavaka mintirho na vantshwa va ta kota ku va va kombela swikombelo swa vona hi ku hatlisa va tlhela va hlamuriwa hi ku hatlisa.

Data i xilo lexi xi pfuleliwaka eka selulafoni ya wena ku kota ku kongomisa na ku ku pfumelela leswaku u tirhisa inthanete. Naswona u fanele ku yi pfula e data leyi yi kota ku nghena eka inthanete i yi tirhisa selulafoni ya wena ntsena u ri na yona u yi cherile.

Hikuva swilo swo tala swi kumeka eka inthanete naswona swi lava yona data a foni a kumbe selulafoni a swi nga ha tsakisi loko yi kala data.

Swichudeni swa ku tala swi ta hlaseriwa hikuva data yi ta va yi ri henhla, nxavo wa kona a va nga koti ku wu fikelela. Hi laha na vona va nga koti ku endla mintirho ya vona ya xikolo hi ku hetiseka.

I ku hatla va endla migingiriko ya vona ya siku, nkarhi wa ku famba ka gezi wu nga si fika, leswaku loko se wu fikile va ta va va hetile ku endla mintirho ya vona leyi khumbanaka na ku lava gezi.

Netiweke yi tala ku va kalela.

Ina leswi swi endla leswaku na rixaka rin'wanyana ri kota ku dyondza hi ndhavuko wa hina.

Tinetiweke ta kona ti suka ti nga sogolisi ti va ti khoma kahle.

Yi endla leswaku vatirha hi matimba hikuva va swi tiva leswaku ku na vanhu lava va vukelaka kusuka emakaya eka mavonakule.

Yi pfuna hi ndlela ya kahle hikuva munhu u kota ku kuma mali hi hi nkarhi wolowo.

Ndzi yingisela eka xiyanimoya ndzi titwa ndzi tiphina hi ku yingisela eka xiyanimoya.

Vodacom yi durha ku tlula Cell C kasi Cell C i na nkingha ngopfu loko swi fika eka ku khoma inthanete. Vodacom yona a yina nkingha kwihi na kwihi yi tshama yi khomini hi yo mhaka ndzi nga tirhisa Vodacom hi mhaka ku netiweke ya kona yi hatla yi khoma naswona yi khoma tindhawu to tala.

A ta ha nghenisani emoyeni hikuva tin'wana ta kona ti fakiwe ti-band-i ta tikwayito ta mincino.

Ku va u ta hatla u kota ku xava rin'wana.

I ku va ndzi ri tirhisa hi ndlela ya kahle.

Muxanisi loko u pfuleriwile kheyisi ePolice Station a nga ha helela ejele, kasi muxanisiwa a nga ha hi herisa vutomi bya yena hi ku ti dlaya.

Leswaku vana vo tala va tsandzeka ku endla mintirho ya vona hi ku helela hi kusuka va nga ri na data. Hi hi yona mhaka va fanele ku fakela vana Wi-Fi ku va ta kota ku endla mintirho ya vona ya xikolo. Naswona vantshwa kumbe van'wana na van'wana lava fanelaka va kombela swikombelo swa mintirho a va koti ku swi fikelela, hikuva va tsandzeka ku kuma data, ku xava nxavo wa kona nxavo wa kona wu va wu ri henhla e swinene. Se hi yona mhaka va fanele ku fakeriwa Wi-Fi ya mahala va ta kota ku endla swilo swa vona hi tiselulafoni ta vona, hi ndlela ya xihatla na swin'wana na swin'wana leswi swi lavaka data va ta kota ku swi endla hi Wi-Fi leyi ya mahala.

E-e va tala ku hlaya maphephahungu endzeni ka tiselulafoni na le ka inthanete.

I matirhiselo ya kona.

Leswaku vanhu va kota ku ku va na vutivi hi leswi endlekaka emugangeni.

E-e hikuva vana a va nga ha koti ku ti endlela swilo hi mavoko ya vona va ta va va tolovele ku endleriwa hi muchini.

Vana va xikolo va ta kota ku endla mintirho ya vona kahle, naswona vanhu lava va nga na swikombelo swa ku endla mintirho va ta kota ku endla swikombelo le swa ku lava mintirho, ku tirhisa tiselulafoni ta vona na ti-Wi-Fi.

I Moya App na Vodapay app.

U kota ku kuma swilo leswi u swi lavaka hi xihatla eka dijitali.

Va fanekele va tirhisa inthanete ku tsala mahungu ya vaaki.

Hi ku pfula switirhisiwa swa yena swa le ndzeni ka selulafoni ku endla leswaku data ri nga dyeki ngopfu.

A ma nga ha tekeriwi enhlokweni hikuva vanhu va sweswiwa va tirhisa ngopfu tiselulafoni ta vona ku kuma mahungu.

I munhu loyi a endlaka michini.

I ku va ku yi tirhisa ngopfu ka swilo leswi dyaka ngopfu data.

Leswaku vanhu va fanekele ku tshama etindlwini hi minkarhi ya loko mpfula yi ri ku neni kumbe ku tshunela. Ku va va pona naswona va ta kota ku nga khukhuriwi hi timpfula.

Hi ku vekeriwa switshatshani ehenhla ka swona ku va kota ku pfariwa.

Ina.

Hi ku tsala xitori kumbe switsundzuxo leswi kokaka rinoko.

Vanhu va lava ku tirhisa inthanete hi ku swilo swo tala swi kumeka eka yona.

Hi ku tsakisa vanhu na ku va endla va tiphina.

I ku va vanhu va tsala mahungu ya vona vinyi.

Hi ku swi pfarisa.

Ku pfuna vanhu leswaku loko ku ri na mihlengeletano kumbe migingiriko emigangeni va kota ku ti tirhisa, naswona loko va ri na swilaveko swo karhi va swi kota ku ya tirhisa tilayiburari kumbe tona ti-sentarha.

A wu nge koti ku tirhisa inthanete loko ri va ri herile.

Ina ku bela munhu riqingho hi vhidiyo hikuva u suka u ri ku n'wi ku n'wi voneni hi swona swi endlaka leswaku data ri dyeka swinene, kasi loko u n'wi bela hi riqingho hi rito hikuva u va u nga ri ku n'wi voneni a wu ri data a ri dyeki ngopfu.

Ndzi nga tirhisa selulafoni ku ya nghena ka inthanete ndzi kota ku endla xinavetiso ku komba vanhu leswaku ndza swi kota ku va ndzi endla a ririmi ra hina ra Xitsonga ri kota ku va ri duma swinene. Vanhu va fanekele ku ndzi landzela kwahala ka tiinthanete na le ka ti-social midiya.

Ina hikuva leswiwa swi swi fambiselana na nxavo wa kona.

Ina hikuva va ta kuma ku ku seketeriwa hi vanhu van'wanyana loko va ya emahlweni na ku kandziyisa.

Hikuva yi nga tsali mahungu hi mhaka ya tipolitiki.

Ina hikuva swilo swa le ka inthanete swi tshama swi ri kona hambi u ri ehandle ka Afrika-Dzonga.

Hikuva vanhu va ya emahlweni naku tirhisa AI.

Nxavo wu ya wu tlakuka swinene hikuva na vanhu va tirhisa ngopfu data.

Ku hambana makandziyiselo ya kona.

Ina hikuva vanhu va fanekele ku titsalela ya vona.

Ku senda meseji, ku lava mahungu, na ku stream tifilimu.

I pulani wa khume ya ti-gigabytes wa masiku ya nkombo leyi xavekaka hi sixty rand ntsena.

Ina hikuva van'wanyana vanhu a va swi toloveli ku tirhisa tiselulafoni ku kuma mahungu.